Kwezochwepheshe kube nomthelela omubi emidlalweni yezingane, ngezizathu zokuthi izingane esikhathini samanje azisahambi ziyodlala kodwa sezihlala zihlalela omakhalekhukhwini, azisafune phuma phandle. Azisafani nezingane lezi zasemandulo lezi ezazihamba ziyodlala, zihlangane zonke, kudlalwe ibhola, kuhanjwe kuyobhukudwa, kwenziwe zonke lezo zinto ezahlukahlukene. Esikhathini samanje, izingane zihlale endlini, ziyazivalela, azizivocavoci. Into ezikwazi ukuyenza, ukuhlalela omakhalekhukhwini, zihlalele umabonakude, zingenzi lutho.

Isikhathi engingasoze ngisikhohlwe, size nomndeni sidlala umrabaraba. Kwakuyigeyima nathi esayifica idlalwa omkhulu. Impela sayifunda, siyithanda nangendlela yokuthi kwakuwuhlobo lento eyayikhulisa umqondo, futhi ekwenza ukwazi ukucabanga ngempela, ukwazi ucabanga ukuthi uma wenza into uma wenza isinqumo esithile ungasicabanganga kahle hle, kuzoba nokubi. Kukonke isinqumo osenzayo kunobuhle, kunokubi. Manje, yikho ngithi igeyima le impela esayithokozela futhi angeke ngize ngiyikhohlwe.

Uma sekungathiwa sengiyafundisa umdlalo wesintu izingane ezingakaze ziwuthole, sesingaqala ngokuthi ngizifundise ukuthi ziwazi. Ukukuwazi kanjani, ngingafike ngithi asiwuvele siwudlale, siwenze umdlalo. wonke umuntu ngibafunele amaphepha, la ngizobabhalela khona ukuthi, athini, yena iza nini, ila akhuluma khona, futhi uzokhuluma athini, futhi kumele enze njani uma esefike ithuba lakhe lokuthi naye akhulume. Lokho kuzowenza wonke umuntu awazi umdlalo, futhi wonke umuntu uzobe ayazi indima ekumele ayidlale ukuze siphumelelise lo mdlalo lo esizobe suwenza ngaleso sikhathi.

Abafundi bangakwenza lokhu ngokukwazi ukulinganisa isikhathi sabo. Uma umfundi azi ukuthi uye esikoleni ngaleso sikhathi, afike ekuseni, afike afunde, afunde bese kuphela usuku. Usuku lonke uyazi ukuthi uzozinikela, futhi azibophezele ekufundeni kwakhe. Bese ukuphuma kwesikolo ahambe, ahambe aye, aye, aye kwezemidlalo, ahambe ayodlala khona. Bese ayaqhubekela andise loku, lokhu kwakhe kokudlala, bese uma ebuya ntambama asengazithinta izincwadi kabili noma kathathu, ukwandisa kulokhu abekufundile ngalolo suku lolo, ekuqaleni kwasekuseni. Lana lokhu kungenzeka uma umuntu angafunda ukwazi ukubamba nokwazi ukuthi isikhathi sakhe kumele enzeni ngaso, nini, nakanjani.

Kufanele ama-sports afane namavidiyo geyimu afakwe ezinhlelweni zemidlalo zezikolo, ngoba nabo laba abadlala ama-sports bayafuna ukwaziwa, futhi nabo bafuna ukwazi ukubonwa ngekhono labo lelo abasuke benalo, futhi nabo bayafuna ukugqama ngalolu thando abasuke belufakile, uthando, nesikhathi, nemali abasuke beyifakile kuleso sports esithile. Uma manje sebangasakwazi ukuthola uthando, noma ukwesekeleka, kule sport abasenzayo. Loyo muntu loyo uvele azizwe eshoda, azizwe engazathi kushuthi lento ayenzayo ayikho. Manje, ukufakwa khona kwalwa ezinhlelweni zemidlalo, kuyakwazi ukusiza abantu nabo bakwazi ukuthola ukusekeleka, futhi basekelwa isikole, basekelwa abazali, basekelwa abangani bonke, naye ezokwazi ukuqhubekela, ahlale aqhubeke. Le nto ayenzayo uzokwazi ukuyenza kangcono, ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu uthembele kuyena ukuthi aphumelele kule nto leyo asuke eyenza noma enze kahle kuso leso sport asuke ekusona.